Tlhokomela botsogo jwa me ka nako le go itshireletsa mo malwetsing ka nako. Go nna le madi a molemo mo letlhakoreng go botlhokwa ka ntlha ya mabaka a a go tshwana le go thusa ka dipalo tse di potlakileng jaaka fa o lwala kgotsa o batla thuso ya kalafi ka tshoganyetso go netefatsa gore ke na le bokgoni jwa go reka melemo le ditlhokego tse dingwe ka nako ya fa ke se na madi a a oketsegileng, ebile go thusa go ikemela mo mathateng a botsogo a a sa lemogiwang.

Selo sa ntlha e ka nna kgonafatso ya dintlha tsa botlhe jaaka go netefatsa gore mafelo a setšhaba, dithuto le ditiro di tshwanetse go nna le diphuthologo tse di ba letlang go tsenelela ka botlalo. Go ka nna le dithoto kwa dikolong go ruta bana le bagolo ka ba e ga ba itekanela le gore re ba amogela jang mo setšhabeng.

Go botlhokwa thata gore motho yo o sokolang ka botsogo jwa tlhaloganyo a bone moitsenape ka ntlha ya mabaka jaaka kalafi e e kwadilweng. Moitseanape o na le bokgoni jwa go tlhatlhoba maemo a tlhaloganyo mme a rulaganye kalafi e e siametseng motho e ka akaretsa go busisana ka mathata kgotsa go dirisa melemo. Sa bobedi e ka nna thuso ya maikutlo. Go buisana le moitsenape go thusa motho go rarabolola maikutlo a a thata le go bona matla a go lebana le mathata ka tsela e e siameng.

O ka nna le botlhoko jo bonnang bp feta selekanyo, segolobogolo fa kgatelelo ya madi e le kwa godimo thata. O ka tlhakisiwa ke pelo, wa palelwa ke go hema, wa nna le matlho a a sa boneng sentle.

ka se ka itemogela mathata a magolo gonne ga ka tlhabela dithibelamogare tsa COVID-19. Mme fela le ga gole jalo batho ba ne ba itemogela ditlamorago tse di tlwaelegileng tse di neng di akaretsa go opiwa ke letsogo mo lefelong le motho a tlhabiwang teng, go ikutlwa o lapile kgotsa o lwala, le go nna le phefo e e kwa tlwase kgotsa bolwetsi jwa mmele jwa nakwana.

Go na le mogare wa HIV go na le dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di ela tlhoko mo botsogong jwa gago jaaka dijo. O tshwanetse go ja dijo tse di nang le phepo e e kgotsofatsang le tse di nang le fibre, di-mineral-e, le di-protein. O tshwanetse gape go nwa metsi a a lekaneng. Go botlhokwa thata go netefatsa gore mmele o na le metsi a a kgotsofatsang.

Puso, dikolo le batsadi di ka nna di a tsaya tsia ka maikaelelo a bana ka sešwa. Puso e ka nna ya tlamela bana ka thulaganyo ya go fepa dijo tse di ba siametseng, tse di kgotsofatsang ebile di nang le di-protein-e, di-mineral-e, fibre le ditlhokego tse di kgethegileng go thusa bana go golola ka natla le go tokafatsa botsogo.

Sukiri bo ka lemogiwa ka go tlhoka metsi mo mmeleng, go felelwa ke boroko, go sa batle go ja sentle, le go latlhegelwa ke tlhaloganyo. Bo ka okofadiwa ka go ja dijo tse di kgotsofatsang, go dirisa ditlhare tsa ngaka le go itshopela ka boitshwaro.

Ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo di ka fitlhelwa ka go ba le ditirelo tsa phidiso tse di potlako le go ba le dithuto tsa polokego. Di kgwetlho le go tlhokega gore go tokafadiwe e ka nna go fela ga dithulaganyo le dikarolo tsa ditirelo. Dikgwetlho tsa go nna le ditsela tsa phidiso tse di sa tlhomameng le go tlhoka ditirelo tse di kgotsofatsang batho.

E ka nna go fitlhelela mafelo a a tlhomameng gonne mafelo a le mantsi jaaka madirelo a puso, mafelo a tirelo le dipalangwa ga nke di nna le mo di ba akaretsang. Kgethololo le tlhaloganyo e e siameng. Batho ba ba nang le bogole gantsi ba lebana le kgethololo gotsa maikutlo a a sa siamang. Ba tshwanetse go fitlhelela kgonagalo ya mebereko, thuto le ditirelo tsa tlhokomelo ka botlalo.

Nka bua le ene ka kutlobotlhoko le go tlhagisa botlhokwa jwa go nwa melemo kana go kopa thuso ya setsebi. Fa tsala ya me e ntse e gana kgotsa e tshegetsa maitsego a kotsi ke tla kgothaletsega gore a bue le ngaka kgotsa moitsenape wa botsogo. Ke ka nna ka mo thusa go beela le nako ya felegetso fa a kopa.

E ka nna le gore palo e e kwa tlase ya ditlhopha tsa badiri kana e ka nna tlhokego ya dipalangwa le gore tse di diragalang ka tshoganyetso e ka nna dilo di le dintsi.